Hayi, andivumelani kuba kaloku iimbaleki ziyazilolonga kodwa bona abadlali bemidlalo ye-elektroniki abazilolongi xa bedlala le yabo imidlalo. Umntu uhlala ndaweninye, usebenzisa izandla neminwe kuphela.

Uninzi lwabantu abadlala imidlalo ye-elektroniki baye babe ngabantu abasoloko bezivalele, bangabi nabo ubomi bangaphandle okanye bokwenyani. Futhi ngamanye amaxesha bazibone bengamaxhoba okuhlukumezeka apha ngaphakathi kwikhompyutha le badlala kuyo, nto le kuthiwa yi-cyberbullying.

Ukuba bendingumdlali wemidlalo ye-elektroniki bendiyawuba ngumdlali we-EA FIFA Sports kuba kukhona iingingqi ekhulayo yayo le midlalo futhi ke nam ndingumntu owuthandayo umdlalo webhola.

Ewe, kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani kuba kaloku abanye abantu bangamabonde abakwazi ukudlala imidlalo yokwenyani. Ngoko ke eyona bakwazi ukuyidlala yile ye-elektroniki.

Ndingalumkisa ukuba abantu bayilumkele into yokuba bangakwazi ukucwangcisa ixesha labo phakathi kwempilo yabo yokwenyani nexesha lokudlala ii-video games kuba kaloku mna ndiyibone kum ndingasakwazi nokulala ngenxa yokuba ndiyinto esoloko ifuna nodlala. Andinaxesha lawukwenza nto, andilali, ubomi bam bonke ngoku sendibufake kule nto. Ngoku kufuneka ndizame ukubuyisela ubomi bam endleleni ndibe ngumntu ophumayo nasendlini. Ndilahlekelwe nangabahlobo kuba ndisoloko ndizivalele.

Hayi, kuba kaloku imisebenzi yokuzonwabisa ngamanye amaxesha yinto yamahala. Uyakwazi ukuyenza ungakhange ukhuphe nesenti emdaka, nto leyo ethi uba nabani na unokwazi ukuba ayenze.

Umsebenzi wokuzonwabisa endirhalela ukuba nam ndingawenza kukupeyinta kodwa ke kuyabiza kuba kufuneka ube ngumntu oneebrashi ezisemgangathweni, uthenge ii-canvas nezitendi zokuxhoma ii-painting zakho nemizobo yakho. Ngamanye amaxesha ke kufuneka uphume uhambe uye nakwiindawo ezibonakalisa ezinye ii-paintings uzotsho ukwazi ukuba ufumane inkuthazo.

Ewe, abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo kuba ekugqibeleni wenza le nto ithandwa intliziyo yakho futhi ke uhlala ungumntu owonwabileyo. Akufani nomntu owenza into okunyanzelekileyo uba ayenze, uyenza engathandi into nayo ngokunyanzeleka. Kanti xa uyile uyithandayo, ukhululeka nasemphefumlweni.

Ndiye ndithande ukuba ndithathe uhambo epakini, ndibukele iintaka. Ndihambe ndibukele ilanga lisiya kutshona kuba kuba mnandi ukuba ndizibone ndiba mnye nemvelo.

Hayi, andinakuthanda ukuthatha igalufa njengomsebenzi wam wokuzonwabisa kuba akuyiyo into endinomdla kuyo. Andinalwazi ngayo futhi naxa ndijonga andinawo umdla wokuba nolwazi ngawo nokufunda ngawo.